Cha abangayenzi imdlalo ibe impoqo. Nakube imdlalo eyimpoqo esikolweni inganikeza izinzuzo ezinjengo kuthuthukisa impilo engokomzimba nengqondo, amakhono omphakathi, nokuziphatha. Kubalulekile ukucabangela izithiyo ezingaba khona, njengokutubeka kwabafundi kanye neqiniso lokuthi akubona bonke abafundayo.